Owona mdlalo ndithanda ukuwubukela kunye nabahlobo kunye nosapho ngumdlalo webhola ekhatywayo. Isizathu soba kube njalo kungenxa yokubana, enyanisweni kuye konwatywe kakhulu xa siwubukele sisonke lo mdlalo. Enyanisweni, enye yezinto ebangela uba kube mnandi, mhlawumbi abanye baxhasa amaqela angafaniyo apha kulo mdlalo. Nto leyo eye izise kakhulu imincili njengoko kuxutyushwa ngalo mdlalo, abanye bebeke ithemba labo kwiqela elithile, abanye bebeke ithemba labo kwelinye iqela. Kodwa njengoba ixutyushwa le midlalo ngaphambi kokuba uqalise, naxa uqalisile, nasemva kwawo, ekugqibeleni kuyahlekwa kuyonwatywa, iba lixesha nje elivuyisayo.

Eyona nto kum eye ibe phambili xa ndibukele ezemidlalo ixesha elininzi, phofu ke ngalo lonke ixesha, isizathu esiphambili kukuzonwabisa nje kuphela kunokuba ndifune sibe kukhuphiswano nabantu abathile okanye ndingenele ukhuphiswano. Isizathu sokubana ndigcine eso simo sengqondo sokuzonwabisa xa ndibukele umdlalo kuba enoba iziphumo ziye zanjani na andishiyeki ndinentliziyo ekrunekileyo, andishiyeki ndinentiyo, andishiyeki ndinobutshaba, kuquka mhlawumbi nabadlali, iqela eli libethiweyo okanye nabanye abantu abengekho kwiqela eli bendithanda uba liphumelele. Ekugqibeleni ndishiyeka ndonwabile, ndiye ndonwabela ubuchule ebuboniswa njengoko budlalwa bekudlalwa ebaleni. Kungekhona into okubana mhlawumbi ndishiyeke ndikhathazekile kuba ngenxa yokhuphiswano ndiye ndalahlekelwa kokuninzi.

Xa ndithetha nje inyani emsulwa umdlalo wegalufa zange ndawujonga njengomdlalo onothi xa ndiwudlala ndizive ndonwabile ngenxa yawo. Kuba lo mdlalo lona ubonakala ingathi ngumdlalo onofanela udlalwa ngamaxhego xa ndiwujongile nje. Enyanisweni ndicinga uba ngumdlalo okruqulayo, yiyo loo nto kungazange kubekho nakancinci umdla apha kum ukubana ndizame ukuwuqonda ndiwazi, ndizame mhlawumbi nokuwudlala. Ndiwujonga nje njengomdlalo okruqulayo, ongavuyisiyo, ongazisi mincili nkqu naxa umhlawumbi uwudlala.

Ziliqela izinto endinqwenela ukuzenza ngaphambi kokuba ndiwushiye lo mhlaba. Ukucalula nje ezinye zazo, kukuba ndike ndikhenkethe eli loMzantsi Afrika ndizibonele kakuhle iindawo ngeendawo ezahlukahlukeneyo ezintle, ngakumbi kweli leMpuma Koloni. Kwangaxesha nye ndinomdla wokuqinisekisa into okuba ndizenza kakuhle zonke izinto uMdali wam, uYehova uThixo, anqwenela ukuba ndizenze ngaphambi kokuba sifike isiphelo sobomi. Kwangaxesha nye ndinomdla ndike ndiyokhenketha elo laseMelika, ndike ndityelele ikomkhulu lamaNgqina kaYehova ndibone indlela awucwangcisa ngawo umsebenzi wawo.

Ndingathanda ukuba umthetho we-offside utshintshwe ngohlobo lokuba umntu o-offside ngengalo, ngomlenze, ngentloko, ngengqiniba, ingabalwa loo offside leyo. Abe offside kuphela xa e-offside umzimba wonke, kodwa uba yingqiniba, ngumlenze, yingalo mayingabiyo-offside leyo, ingabalwa loo i-offside enjalo. Kuba loo nto leyo, le offside ekumila kunje ibangela iingxoxo emva komdlalo, isiphithiphithi, ibangela nomdlalo ungalungelelani, ibangela ngamanye amaxesha kubekho izikhalazo ezinintsi ebudeni bomdlalo. So, yiyo loo nto ndingathanda uba utshintshwe lo mthetho.

Ewe, ndiyayingqina loo nto uba nyani ke ezemidlalo sisixhobo sokuthintela ulwaphulomthetho, ubundlobongela nokunceda ulutsha luphucule izakhono zalo. Ngokomzekelo, kaloku xa ulutsha lubandakanyeka kwezemidlalo luyasinda kwiinto ezinintsi, kuba ixesha elininzi basebaleni bayaziqeqesha phayana, bayazilolonga, xa kufika ezemidlalo bayadlala. So, ixesha elininzi balichitha apho babuye sebediniwe sebefuna nje uphumla. So, ababinalo ixesha lokuba bazibandakanye kwezinye izinto ezichithayo, iziyobisi, ulwaphulomthetho. So, ndiyavuma ukusa kwinqanaba elithile yes, ngokuqinisekileyo ezemidlalo ziyakwazi ukuthintela ulwaphulomthetho nobundlobongela.

Into endiyenzayo mna xa ndibuya esikolweni ndiye ndikhulule iimpahla zam zesikolo ndinxibe iimpahla zasekhaya zokudlala, nditye, emva koko ndiyodlala neetshomi zam. Ethubeni ke emva kokuba ndiye ndabuya ekudlaleni ndiye ndenze ke ii-homework zam, kodwa loo nto ndiyenza xa ndisukodlala.